Nakong ya di-election mona Afrika Borwa, ho kile hwa ba le taba ditaba tsa maka tse fafaditsweng. Mme moo ho neng ho songwa kapa hona ho kgaohaka CEO ya ya di-electro part . Moo o ileng wa tsejiswa dikgase tsa ditaba le hona bangodi ba di-newspaper, e le hore ba seke ba hatisa ditaba tsa maka tseo ba ntseng ba di fumana mona di-social media-eng Ka motsamaisi enwa wa di-election.

Dintho tse ikgethileng tseo ke di ratang ka phone ya ka, ke hore e na le camera e hlwekileng mme e hlahisang dinepe tse hlakileng haholo. E kgona ho e na ho e na le tap to pay e sebediswang ho patala ha o le mabenkeleng. Mme network ya teng e tjhatsi haholo mme e sebetsa ka pele ke e potlakileng. Mme hape space sa teng se kapa sona storage. Ke se seholo se nang ke se seholo ka tsela e makatsang. Mme sena se nthusa hore ke boloke dintho tsaka tsa bohlokwa di bolokehile ka dinako tsohle ntle le hore ke di hlakole e le hore ke kenye tse ding.

Bokamoso ba basebetsi bo kotsing e le ka nnete. Ka lebaka la bohlale bona ba maiketsetso bo bo ntseng bo ntsha batho ba ba ngata dibakeng tsa bona tsa mesebetsi ka lebaka ba bona ka lebaka la bona. Mme sena se tlo etsa hore batho ba ba ngata ba qetelle ba se ba sena mesebetsi mme ba dutse hae ntle le hore ba be le seo ba tla fepa malapa a bona ka sona. Mme sena se tla be, mme sena se tla be se e le e le ntho e mpe haholo hobane ba tla lapa ha o sena seo ba se tlisang ka lapeng e le hore ho ka jowa.

Wi-Fi ena ya setjhaba ya mahala e tse fumanehang dibakeng tsa ditshebeletso tsa mmuso kapa tsona tsa selehae. Mme o kena website o kena Wi-Fi-eng mono ebe wa register-a. E be ka hona ka ona mokgwa oo o kgona hore o be le le Wi-Fi e sebetsang founung ya hao nakong eo o ntse o le sebakeng sona seo. Mme e ya thusa bakeng sa batho ba senang monyetla wa hore ba ka kgona hore ba reke di-data e le hore ba kene marangrang.

Kgotso, ba dikantoro tsa tse rekisang data. Ke tletleba mona e le ka data e felang ka pele. Ke rekile data ya fifty Ranta maobane ya Vodacom, e leng five gig ya bosibu, le five gig ya motshehare. Empa data ena ha ya nka le letsatsi hore ho ya nka le letsatsi empa ke sa etse letho le lekalo ka yona. Empa ke mona e se e felella kantle hore ke etse le dintho tse hlokang data e ngata. Ka hoo, ne ke kopa ho kenya tletlebo ka taba ena. Hobane ka nnete e ya re lema e ya re lematsa.

Hore re ka finyella di-Wi-Fi tsa setjhaba. Di le re lokela hore re ye dibakeng tseo tse hlwailweng tseo ho tsona ho na le Wi-Fi ena teng. Mme re ka nna ra thusanang hore e mong le e mong a be le monyetla wa hore a sebedise Wi-Fi ena, ka ha e le ya setjhaba. Mme re ka ya ka mananeo, ba bang hoseng, ba bang motshehare, ba bang mantsibuya. Mme sena se ka etsa hore motho e mong le e mong a fumane monyetla wa ho sebedisa Wi-Fi ena.

Re ka nna ra ya mose e le hore re bontshe neo ya rona. Mme re une re une ditsebo le ditshebeletso tse ding tsa ka moo. Mme re ka nna ra kgutla ka mora nako e sa fediseng pelo. Mme re tlo re tlo bontsha neo ena ya rona ho na mona hae e se e eketsehile le tsebo ya kwana ka mose. Ke ntlha e bohlokwa haholo hore le naha ya rona le yona e hole.